Ndi uri vha a ḓivhadza muzika muswa tshitshavhani nga u u lidza kha zwiṱitzhi zwa vho zwa dzi radio. Zwa dovha hafhu zwa ita uri hu ḓivhiwe dzi nyimbo dzo fhambananaho kana muzika wo fhambananaho na vhaimbi vhawo zwine zwa sia zwi tshi ita tshitshavha tshi tshi kona u ḓivha uri ndi nyimbo dzifhio dzine vha dzi takalela nahone ndi dza vho nnyi.

Ee, ndi vhona satheḽaithi i tshi nea vhuṱanzi ha khwine ha mitambo nga uri vha na zwiṱitshi zwinzhi zwine zwa ri sumbedza mitambo yo fhambananaho nga vhuḓalo uya nga ha vhuphara kha ḽifhasi ḽoṱhe, ya dovha hafhu ya netshedza mafhungo nga vhuphara a mitambo kha zwiṱitshi zwinzhi zwo fhambananaho nga ḽi, nga vhuphara. Ya dovha hafhu ya ri ṋetshedza uri ri vhone mitambo yothe yo fhambananaho uya nga vhuphara. Ndi ngazwo ndi tshiri i ya ṋetshedza zwa vhukuma.

Thero ya nda guma u ipfa ndi ye ya vha i tshi khou amba nga uri vhaswa vha nga ita hani khumbelo ya masheleni a zwa vhubindudzi kana vha nga i wanisa hani, nahone ndi zwiimiswa zwifhio zwine vha nga ita dzikhumbelo idzo, na uri ndi zwifhio zwine vha ṱoḓa u ri vha ḓe na zwo vha tshi ita khumbelo idzo. Ndi vhona yo ṱumana na vhutshilo hanga vhukuma nga uri ndi muswa ane u na dzangalelo ḽa u ḓi dzhenisa kha zwa vhubindudzi ende ndi vhona ungari thero iyi yo thusa nga maanḓa uri ndi kone u ḓivha.

Vha a ṋea tshifhinga vhaswa uri vha ṋetshedze mihumbulo yavho kha maga kana kha dzithero dzo fhambananaho na zwine zwa itea ho sedzwa uri vhaswa ndi vhone vhane zwino vho fara shango, ndi vhone vhathu vhane vha tea u ṋetshedza mihumbulo miswa. Ndi vhona ungari vha nga dovha hafhu vha khwinisa ngo u dovha hafhu vha thola vhaswa kha zwiṱitzhi izwo lune vha ḓo kona u ṋetshedza mihumbulo yavho vha ḓisa pfunzo ṋtswa vha dovha hafhu vha ḓisa na zwithu zwiswa nga u dovha hafhu vha themba uri mihumbulo ya vhaswa inga ita uri shango ḽi khwinifhadzee.

Ndi maga naga uri u tea u thoma wa ḓi nwalisa zwidodombedzwa zwau zwi ngaho sa madzina, nomboro dzawu uri u kone u ḓi wana u tshi khou shumisa Wi-Fi iyo. Thaidzo dzine wa ṱangana nadzo nga maanḓa ndi dzo uri tshinwe tshifhinga u ya balelwa u i shumisa, tshinwe tshifhinga u ya wana u tshi khou shumisa, ku shumisele kwa hone ku fhasi, zwi tshi bva nga u ri ivha i tshi khou shumiseswa nga vhathu vhanzhi.

Ndo do vha ndi tshi ḓo tshi vhea mikano ya tshifhinga uri arali muthu a tshi khou shumisa network iyo ya Wi-Fi a i shumise nga tshinga tsho tiwaho hune hunga vha awara mbili kana tharu. Ha dovha hafhu ha vha uri na ku shumisele kwa yo ku tea u itisa hani uri hezwi u tshi khou i shumisa utea u i shumisa kha zwithu zwo rali o na zwo rali o, na uri zwithu zwo rali o na zwo rali o zwivhe zwina mikano uri a u ngo tea u zwi swikelela uri na vhanwe vhathu vha tshi, vha kone u i shumisa zwavhuḓi.

Ndi nga ṱalela TV nzhi nga maanḓa arali tshifhinga tsho engedzwa ngauri na nṋe zwi ḓo vha zi khou mpha tshifhinga tsha uri ndi kone u ḓivha na u ṱoḓulusa zwiṅwe zwithu zwiswa zwine anga zwi vhona sa izwi ndi na tshifhinga tshi ne tsha ḓovha tsho engedzwa.

Ndi takalela u vhala mafhungo a mitambo o ganḓisiwaho nga uri a bvisa mafhungo oṱhe o fhelela, ende ane a vha a khou itea nga tshifhinga tshetsho u fhirisa aya a dzi internet, ane tshinwe tshifhinga hu a vha hu mazwifhi kana ho ḓala u to humbulela kha mafhungo ayo. Zwine zwa vha zwi si tshi, zwi tshi sia zwi tshi vho bvisa mazwifhi tshitshavhani kana u vhilinganya zwithu.

Mafhungo enda fhedzisela u apfa zwino ndi mafhungo e a vha a tshi khou amba nga ha mutsho wa hanefha mavunduni kana kha shango lashu. Ndi vhona ungari ndi zwa ndeme vhukuma nga uri zwi fha vhathu nḓivho ya uri mitsho yavho i ḓo vha yo imisa hani na uri vha kone u ḓi lugisela. Masiandoitwa ane anga vha hone musi ri singo thetshelesa ndi a uri ri vho fhedzisela ri sa tsha ḓivha uri tshiimo tsha mutsho tsho imisa hani zwine tshinwe tshifhinga zwi fhedzisela zwi khou ri thithisa kha ku shumele kwashu kana kha kutshilele kwashu.

Ee, ndi vhona zwi kho ḓi shuma zwavhuḓi nahone zwi tshi kha ḓi fha tshumelo yavhuḓi tshitshavhani nga uri i kona u bvisa zwithu zwo fhambananaho nga vhuphara nahone nga nḓila yo leluwaho ufhirisa hafho musi u tshi khou stream hune a hu tu vha na uri u wane zwithu zwoṱhe zwine wa vha u tshi kho, u tshi khou zwi ṱoḓa u ya nga ha lutamo lwau kana nga tshifhinga tshetsho.

Musi ndi i shumisa nga maanḓa kha u ḓi mvumvusa siani ḽa zwa muzika nga maanḓa nga uri ndi vha ndi tshi khou thetshelesa wone ndi tshi kho ḓi mvumvusa u itela uri tshifhinga tshi vhe tshi khou tshimbila, kana nda vha ndi tshi khou i shumisa u vha ndi khou ṱalela dzi video dzo fhambananaho dzine dza mvumvusa ndo lindela tshifhinga itsho tshi tshi swika.

Ee, ndi a muḓivha muthu ane o ḓi ṋekedzela kha tshiṱitshi tsha radio. Mushumo u ne wa vha a tshi khou ita ndi uri ḓisela mafhungo a vhuḓi kha tshitshavha ri kone u dzula ri tshi khou ḓivha uri afho kha zwi si zwashu kana kha shango lashu hu khou itea mini. Ndi zwifhio zwine ri nga zwi lavhelela, ndi zwifhio zwavhudi, ndi zwifhio zwi songo daho nga nḓila, zwine zwa tama u lugisiwa.

I nga thusa nga maanḓa, nga maanḓesa ro sedzesa kha zwiimo zwine zwa vha zwi zwa shishi, tsho bvelela fhethu hune vhathu vha thendeleki vha nga si kone u hu swikelela kana ahuna thuso ine vha nga i ḓisa. Ndi vhona unga ezwi zwa telemedicine zwinga thusa nga maanḓa uri muthu a kone u thusalea nga zwa mutakalo kana a kone u wana dzilafho ḽine ḽo elana na zwine a khou pfa zwi tshi khou mudina kana khombo ine o ṱangana na yo ho sedziwa kha dzi founu kana ho lavhelesiwa dzi video dza fhambananaho kana hu tshi khou to ambiwa nga thingothendeleki i tshi khou muthusa uri u tea u ita mini wa ita mini uri muthu uyo a kone u ḓi wanna a kha tshiimo tshavhuḓi. Ndi vhona i tshi nga thusa nga maanḓa.

Ee, nga maanḓa zwo no vhuya zwa nkonḓela ngauri kha tshiṅwe tshifhinga musi wo ṱalela mimuvi iyo hu ya vha hu lwa u thoma u tshi ṱangana na nyambo iyo wa dovha hafhu lwa vha lwa u thoma u tshi ṱangana na mvelelo idzo dzine dza vha hu tshi khou ambiwa nga dzo. Fhedzi ha zwi a dovha hafhu zwa thusa nga uri vha a dovha hafhu vha nwala vha tshi kho ṱalutshedza idzo zwino vha zwi tshi khou ambiwa afho na mvelele i no vha i tshi khou sumbedziwa afho uri ndi mvelelo ifhio nahone ya gai, vhathu vha hone vha tshilisa hani nahone nyambo yavho vha tshi amba huvha hu vha tshi khou amba uri mini ndi vhune ra guda khazwo.

Ndi ha uri vhathu vha songo vhaisa na dzangalelo ḽinzhi kha zwine zwa sumbedzwa kana zwa vha zwo ṅwaliwa ngei kha internet vha dovha hafhu vha sokou vula milaedza na dzi link dzine vha vha vho sendela dzone dzi founu dzavho ngauri izwo zwi ita uri vha ṋetshedze zwidodombedzwa zwavho zwoṱhe kha vhathu vhane vha ita vhufhura vha kone u dovha hafhu vha vha fhure. Vhathu vha tea u thanyela izwo zwithu vha kone u ḓivha vha dovha hafhu vha ita ṱhoḓuluso so musi vho pfa kana vho sumbedziwa zwithu afho kha internet musi vha sathu ḓi dzhenisa khazwo vha ite tsedzuluso vha dovhe hafhu vha tsireledze zwidodombedzwa zwavho zwa vhuṱhogwa uri vhathu vha songo kona u zwi shumisa u ita mafhungo a vhufhura.

Ndi vhona zwi tshi thusa nga maanḓa nga uri muthu u a kona u guda pfhunzo dzawe a hune avha hone a tshi kho shumisa founu yawe kana khomphutha yawe nga internet ngauri maḓuvha ano ho no vha na pfunzo nnzhi dzine dza funziwa nga i kha internet hune muthu u a to dzhena tshikolo a dzi fhedza a wana na mvelelo dzawe dza vhuḓi na zwe certificate zwawe zwine zwa nga mu thusa u wana mushumo kana zwa khwinisa pfhunzo yawe. Ndi vhona zwo leluwa vhukuma ngauri sa izwi vhathu ano maḓuvha muṅwe na muṅwe ana fomo ri na internet ri kone u guda zwavhuḓi u fhirisa uri hu ḓi to iwa zwikoloni lune na masheleni a mbadelo dza zwikolo izwo dzivha dzi tshi ḓura vhukuma u fhirisa izwi muthu ene muṋe a tshi kho to ḓi gudisa foununi kana kha computer.

Zwi ita uri ndi ḓi hudze nga maanḓa sa muvenḓa na mvelelo yanga musi ndi tshi i vhona kha matangwa ayo nda dovha nda ḓi hudza nga uri zwi vha zwi tshi kho ita uri vhathu vhanzhi vha kone u ḓivha uri vhathu vha vhavenḓa ndi vhathu vha hani mvelelo dzavho zwi hani na maitele a vha o itisa hani. Nga maanḓa vhathu vhanzhi vhane vha vha vha vha na dzangalelo ḽa u guda mvelele ya Tshivenḓa na kutshilele kwavho vha a kona u wana nḓivho yoṱhe ine vha i ṱoḓa kha matangwa ayo musi vha tshi kho a ṱalela.

Ee, ndi a tevhelela mimuvi nga maanḓa i sa ambi nga luisimane nga maanḓa ndo sedzesa fhano kha continent iyi ya Afurika hune zwa nthusa uri ndi kone hafhu u ḓivha dziṅwe mvelele dza vhathu vha maAfurika unga sa nne ndi dovhe hafhu ndi gude na nyambo dzavho, na uri ndi kone u ḓivha uri nga linwe ḽa maduvha arali wa nga ḓi wana wo dalela afho fhethu ndi gai hune wa nga dalela hone matshilele avho a hani.

A thi tendelani nazwo ngauri zwi sia zwi tshi khou ita uri vhathu vhanzhi vha si tsha kona u swikelela tshumelo iyo sa izwi mitengo ya hone i vha i nṱha nahone, kushumisele kwa hone ku vha ku tshi gidima vhukuma sa izwi dzi tshi ṱavhanya u fhela ndi vhona ungari arali mitengo ya hone ya ngavha fhasi ndi zwone zwine zwa dovha zwa khwine nga maanḓa.

Khetho ndine nda nga ṋanga dzone ndi dza u renga sim khadi yapo ngauri zwivha zwi songo tsha to fhambana vhukuma sa izwi u huṅwe fhethu u tshi ṱoḓa u davhidzana na vhathu vha re hayani zwi vha zwi tshi khou ḓura vhukuma zwi vha zwi so ngo to fhambana.

Ndi vhona u muhumbulo wavhuḓi nga maanḓa ngauri vhaṅwe vhathu vhaya kona u wana dzilafho vha tshi kho shumisa maitele ayo. Vhaṅwe vha ḓi dovha hafhu wa wana ngeletshedzo dza mitakalo vha tshi kho shumisa maitele ayo ndi vhona ungari ndi maitele a vhuḓi nga maanḓa kha vhathu vhaṅwe vhane vhavha vhasa kho to swikelela zwavhuḓi zwibadela kana madokotela hune vha vha vha hone.

Ee zwi nga thusa nga maanḓa vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiliniki ngauri zwi a kona u vha thusa nga uri vha kona u wana ngeletshedzo dzo fhambananaho nga zwa mitakalo. Vhaṅwe hafhu vha dovha vha wana dzilafho ḽo tiwaho hanefho zwo sedza nga uri dokotela u vha a tshi khou vha vhudza uri vha nga shumisa mini na mini u itela uri vha kone u lafha izwo zwine vha vha vha tshi kho ṱangana nazwo vha tshi kho shumisa mishonga ine vha vha vha nayo afho. Kana maitele ane avha a tshi khou vha sumbedza one ndi vhona ungari zwi a thusa vhukuma tshiṅwe tshifhinga sa izwi vhaṅwe vha tshi konḓelwa u swikelela dzikiḽiniki na zwibadela.

Ee ndi nga lingedza u vhona dokotela nga uri ndi ene muthu ane nda nga kona u muṱalutshedza uri ndi khou ḓipfa hani, nahone a nga kona u ḓivha uri ndi nga vha ndi tshi khou pfa uvhavha hu tshi khou vhangiwa ngauri hungavha hu vhulwadze vhufhio kana hu tshi kho itea mini a nṋea ngeletshedzo yo teaho uri ndi nga kona u ita mini na mini uri ndi kone u lwa na vhulwadze uvho sa izwi ndi tshi konḓelwa uri ndi swikelele kiḽiniki.

Ndi ya uri vhathu vha ya kona u wana ṱhaṱhuvho kana thuso kana ngeletshedzo kha zwa mitakalo yavho vho ḓi dzulela mahayani kana vhuponi havho vha so ngo tou thoma hafhu vha dalela dzi kiḽiniki kana zwibadela zwine tshinwe tshifhinga zwi vha zwi kule. Sa vhadzulapo vhapo vhane izwo zwithu vha vha tshi khou ṱangana na khaedu dza u konḓelwa ha kiḽiniki ndi vhona zwi tshi thusa vhukuma ngauri vha kone u wana ngeletshedzo dza zwa mutakalo na maitele a u kona u lwa na malwadze o fhambananaho.

Ndi zwa uri vhuponi afho hune vhathu vha dzula hone hu kone u vha na netiweke dza vhuḓi dzine vhathu vha ḓo kona u founela madokotela vhatshi ṱoḓa dzingeletshedzo dza mitakalo. Vha dovha hafhu ha kona u dovha hafhu ha vha na khonadzeo dza uri vha kone u wana dzilafho nga nḓila iyo hu tshi kho shumisiwa mishonga yapo ine vha i shumisa vhatshi kho wana ngeletshedzo idzo kha madokotela, nahone ya dovha hafhu vha zwi dzhiela nṱha uri ndi zwa ndeme tshiṅwe tshifhinga uri vha thome vha wane ngeletshedzo kha madokotela vha sathu shumisa miṅwe mishonga kana u ita maṅwe maitele.

Ndi muzika une wa vhidzwa upfhi amapiano ngauri ndi muzika une wo itelwa vhathu vho fhambananaho vhane vha ṱoḓa u fhodziwa dzi mbiluni nga muzika na vhone vha ṱoḓa u pembela kana u takala na u tshina nga muzika, ndi vhona ungari ndi zwone zwiitisaho uri ndi kone u u takalela ngauri u ḓa wo iteliwa muthu muṅwe na muṅwe ane a takalela nḓila ya kuitele kwa muzika nga u anganyela.

Ndi shumisa Spotify kha muzika ngauri ndi tshone tsho tou itelwaho muzika nga mannḓa and tshikona hafhu tsha dovha tsha vha uri hu wanala muzika muṅwe na muṅwe une muthu anga u takalela nahone tshifhinga tshoṱhe hu dzula hu na muzika muswa wo fhambananaho ine muthu anga u takalela kana anga tama u thetshelesa.